Izingane izona eyingakwazi ukuthatha iyinqumo ekuthenini imaphi umakoti ezemidlalo okufanele anikezelwe. Okokuqala nje izingane zingahlanganiswa kanye kanye zidlale leyo midlalo ehlukahlukene kubonakale ukuthi bangakanani abantu abangenelile kulezo yingane, zingakanani iyingane eyingenele imidlalo ethize. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi kuzofakwa yonke imidlalo kodwa ikhona le midlalo engeke izikhethwe umuntu, yilapho-ke esizokwazi ukubona khona ukuthi iwona miphi imidlalo okanye nje singavele sivote. Iyingane ziyakwazi nokukhetha izinto eziyilungele ngaleso sikhathi, nokubuka-ke ukuthi kuleyo ndawo leyo mhlawumbe ingqalasizinda ikhona yini yokunikezela lawo makokhodi ezemidlalo. Noma nje kuzobe kuwukuxabanisa iyingane.

Uma nje kunemidlalo yezizukulwane iyona engayijabulela impela ngoba ingikhumbuza ebunganeni bami, nezinto esasizenza. Akuyona imidlalo enobungozi futhi akuyona imidlalo eyinkinga, imidlalo elula wonke umuntu ongakwazi ukuyidlala uma nje umfundise ngesikhashana, futhi asikho nanesidingo sokuthi uzube nekhono. Uma nje ukwazi ukudlala noma ukugijima, noma ukwenza lokhu okulula, kuyenzeka noma ngabe umuphi usayizi.

Uma ngabe umdlalo uphele kambi namhlanje kusasa sasiphinde futhi sibuye sidlale nakakhulu, kuyinto vele ejwayelekile leyo ezinganeni nakubangani. Ngaso sonke isikhathi uma ngabe sixabanile ngosuku lwangayizilo ngakusasa sesibuya futhi sidlale nakakhulu, ukuxolelana akuyona into eyayikhulunywa leyo. Kodwa umdlalo ikona owawuthatha iyinqumo ukuthi namhlanje ohlulwe ngayizolo, kusasa usengakwazi ukuthi awine.

Kulula nje amathini amathathu asebenzile wafishi, sekuphelele njalo usungazidlalela loyo mdlalo wakho, noma ngabe isetshanini, noma ngabe isenhlabathini, noma ngabe isendaweni konke.

Ngizizwa ngikhuthazeka kakhulu ngoba phela lokho kufakazela into eyodwa ukuthi wonke amaphupho ayafezeka, yonke into iqalwa phansi ayikho into evele iqalwe ephezulu yonke into sowunayo. Kancane kancane impilo iyaqubeka, kancane kancane umuntu uyathuthuka futhi azithuthukise, akwazi nokufeza lawo maphupho lawo asuke yena azibekele wona okanye asuke ephupha ngawo. Lokhu-ke kungenza ukuthi nami ngifise ukwenza okuhle ngempilo yami, ngibuke la engithi ngiyakhona ukuthi kuyofikeka yini noma kuyafikeka yini.

Imizwa exubile kakhulu usizi nenjabulo ngesikhathi esisodwa, umuzwa ongeke ukwazi ukuwuchaza, uzizwe ukuthi usendaweni la ongazi khona ukuthi ikuphi. Ngingathi isemafini okanye isemhlabeni yini, kucwebe inyembezi kodwa inhliziyo uyizwe ukuthi ithokozile ngaphakathi.

Imisindo yamazwi ahlukahlukene ukuhleka nokumemeza nakho konke ngesikhathi esisodwa. Abanye bememeza, phosa! Abanye, umeleni? Abanye, izokushaya, baleka! Konke lokho ngesikhathi esisodwa.

Kumele kube ukuzithandela komuntwana ukuba yingxenye yezemidlalo yesikole. Ububi bakhona ukuthi kulezi nkathi zamanje imidlalo abayidlalayo kuyenzeka umuntu alimale kube ukulimala kukanomphelo. Ubuhle-ke ngakho ukuthi uma ngabe edlale ngokuzimisela amathuba avulelekile, umhlaba sowumkhulu, kusasa umuntu angaba yini noma yini, angadlala noma yiliphi iqembu. Hhayi nje kuphela e-South Africa, kodwa umhlaba wonke jikelele.

Zokudlala abantwana okufana namabhola okanye imijezi, ebese kuba-ke indawo yokudlalela. Abantwana bengadlaleli emva kwamaklasi, kepha kube khona inqalasizinda efana namagrawundi alungiselele.

Izinguquko zibe zimbi kakhulu, ayikho neyodwa ingane oyifica emnyango idlala leyo midlalo leyo, akukho muntu nje. Zonke izingane zibuya esikoleni zihlale emakhaya, zibheke umabonakude okanye zibheke izingcingo zazo.

Ngomsebenzi wokuzivocavoca anginayo intshisekelo nhlobo kuwo, ngivele ngingawuqondi nje ngingazi nanokuthi abantu ababavezayo benza ini kahlehle. Kungani konke lokhu kubizwa ngokuthi into yokuzilibazisa.

Kwenza umqondo uqale kabusha yonke into ngiyibuke ngamehlo abanzi, ngingabheki nje iyinkinga nezimo engeke ngikwazi ukudlula kuzo, koda ngibuke imvelo ngibuke okuhle kuyo. Bese ngiyabona ukuthi nakimi usengashintsha simo nokuhle kusengenzeka.